Ke Sontaha. Hangata malapa a rata ho pheha dijo tse monate haholo ebile tse matlafatsang. Ke tlo phehela batswadi ba ka dijo tse rothisang mathe, tse monate ebile tseo ba tla di ratang. Le bona ba ikutlwe ba le bohlokwa haholo bophelong ba ka. Ke tlo pheha dijo tse akgang mmeleng. Ke tlo ba etsetsa ditapole le mokopu. Eba ba thohosetsa ka metsi hobane le metsi a bohlokwa haholo maphelong a rona.

Ho dula lekeisheneng ho bohloko haholo. Re phela nakong ya technology mo re ka fumanang mosebetsi ka ho sebedisa fonofono ya hao. Ho na le Facebook, TikTok le tse ding moo ba bontshang dipapatso tsa mesebetsi e meng, tsa mesebetsi e meng. Mesebetsi e batlang hore o romelle ntho e ba reng ke email, e leng bohlokwa le yona nakong ya hona jwale. Ha le ka dula tshepong, la dula tse le romella dintho tsa lona ka yona email. Ha le tsebe mahlatsi le mahlohonolo, o ka thola monyetla le haebe ha se mosebetsi oo o lakatsang, empa le hona mosebetsi oo o tla tlisa phetoho bophelong ba hao. E tla fihla nako ya mosebetsi oo o batlang.

Mo Afrika Borwa, re a tseba re le bohle kgore , ke poleke e nang le batho ba sa tshepahaleng. Re phela nakong e boima haholo hore re etse bohlatsi ba here basebeletsi ba mapolasi, lokela ho ba le batho ba tshepahalang ebile batho ba nang le lerato ka ntho eo ba e etsang. Re lokela ho ba le batho ba tlo bang teng letsatsi le letsatsi. Batho ba tlo sebetsang ka lerato le boikemisetso ba bona bo bonahale mosebetsing oo ba tlabe ba o etsa.

Motswalle wa ka wa hlooho ya kgomo, re a tseba hore ha o bonolo haholo ho qala sekgahla se seng le se seng. Empa nka rata ho o jwetsa hore di ngata tsela tseo o ka qalang serapa sa hao ka teng. Nka o eletsa hore o kadime tjhelete ho ba heno, ekaba mme wa hao, ekaba ntate wa hao, ntatemoholo le ba bang. O rekise meroho ya hao ka tjhelete e ko tlase empa e seng tlase haholo. Hore o kgone ho o kgahla batho ba ilong ho reka serapeng sa hao. O ba kgahle haholo hore ba kgone ho atomela.

Ho bua nnete, nka kgetha tjhelete hobane ke se na tsebo ya ho ba molemi. Empa ka tjhelete eo nka etsa dintho tse ngata tse kang akgang le ho fetola ba ka bophelo. Nka qala serapa sa ho rekisa dijo tse monate, tse rothisang mathe, kapa nka akga dintlo tse lekaneng tjhelete eo hore ke kgone ho hirisa batho, hore ke tlo fumana tjhelete kgwedi le kgwedi eo e tla fetolang bophelo ba ka.

Ho tla tlameha hore sehwai se dula se fa mobu wa sona dijo ka matsatsi le matsatsi. Le ntho e bohlokwa haholo e leng metsi. Mo e dulang teng ho tla tlametse ho kolomake Iwe matsatsi le matsatsi, ka mehla le mehla. Ho tlo tlamehetse hore ba dule ba e shebe hore e ntse e le hantle bakeng sa ho kula kapa tjhe.